Dibanka di di seka seka dilo tse di jaaka dingwaga tsa moekopedi, boemo jwa gagwe jwa semolao, setlankana sa ngwaga ya borutelo le kitsiso ya sekolo se a ithutang go sone.

O tshwanetse go akanyetsa ditshenyegelo tsa tshenyo ya madi dituelo mekgwa ya puseletso le ditefelelo tse di fitlhegileng o ka bapisa dikarata ka go seka seka ditshwanelo le ditshenyegelo tsa tsone mo di pampiring kgotsa mo tse di bapisang.

Sekoloto le hisitori ya go adima di ama kopo ka gore fa di le bosula go ka thatafatsa go amogelwa go di tokafatsa o tshwanetse go duela sekoloto ka nako o fokotse sekoloto mme o dirise madi ka boikarabelo.

Diphoso tse di tlwaelegileng di akaretsa fa tshedimosetso e e sa nepang go sa akanyetsege bokgoni jwa go lefa le go sa bue le mongwe wa banka o ka tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle ka go tlatsa tshedimosetso yotlhe sentle, o iphitlhelele boammaaruri mme o kwadise mo bankeng e e tshepilweng.

Ka go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo go botlhokwa ka gore go go thusa go itse ditshenyegelo, maikarabelo le ditshwanelo tsa gago mme go thibela ditlamorago tse di ka nnang kotsi mo ditshenyegelong tsa madi.

Ka go nna le kitso ka tsa madi le go ithutela go ka thusa batho go tlhaloganya ditshwanelo, ditshenyegelo le ditlamorago tsa go tsaya karata ya sekoloto gore ba dire ditshwetso tse di siameng.

E ka nna madi a amogelwang le histori ya gago ya madi, morokotso wa go bula sekoloto gantsi o balwa e le diperesente tse itseng tsa madi a a sekoloto.

Tse di molemo ka overdraft ke gore e thusa fa o tlhokafalela madi ka ponyo ya leitlho mme tse di borai ke gore e ka felela ka dikoloto tse di kgolo ka ntlha ya morokotso o o kwa godimo.

Dituelo tse di tlwaelegileng ke morokotso wa overdraft le di tshenyegelo tsa tiriso ya mokitlane mme di ka tilwa ka go tlhokomela tiriso ya madi le go se fetisi selekanyo sa madi a o nang le one.

Dituelo tse di duelang ke dibanka di fokotsa madi a setseng mo mothong mme ditsela tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo ke go tlhokomela di tiriso ya madi go kgetha ditirelo tse di nang le ditshenyegelo tse di kwa tlase le go dirisa tšhelete ka kelotlhoko.

Ditsela tse dingwe go boloka madi go dirisa matshelo a go ikopanya le di-stokvel e le go tsaya dithuso mo di top eng tsa borai di ka thusa ka go fokotsa kgwetlho ya ditshenyegelo le dikoloto tse di nang le dikhumololo tse di kwa godimo dimo.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi fa o le mo leetong e go letlelela go ntsha madi a naga e sele mo ATM-eng e dirisa sekale sa phetogo sa madi se se leng teng ka nako eo, mme go ka nna le dituelo tse di oketsegileng melemo ya yona e akaretsa go nna le madi mo lefelong ga leeto.